Malome le rangwane ba emetse lelapeng ho thusa ho tsamaisa diketsahalo le ho rarolla mathata a lelapa. Bana le boikarabelo ba ho tshehetsa le ho kgothaletsa.

Sesotho se re, mosadi o tshwara thipa ka bohaleng. Ho bolela hore o matla, wa itlhokomela ebile ha tshabe mathata.

Mme eo a hodileng o hanana hobane a tshwenywa ke setso le boitshwaro ba basadi. O bona mokgwa wa kajeko o sa bontshe tlotlo le boikarabelo.

Ho pheha kantle ho monate hobane ho hokanya lelapa, moya o hlwekile le monate wa ho hora mollo. Ho hloka mamello empa ho wa thabisa.

Ke tlo pheha dijo tsa setso jwalo ka papa, moroho, bohobe, le dinawa direnkeng. Ke kopa tshehetso ya bakganni.

Re sitwa ho apara diphahlo tsa setso mosebetsing hobane melao ya ofisi ha e dumelle. Batho ba bang di ananela, kapa ba nahana hore ha di shebahale semmuso.

Batho ba sitwa hobane ba haellwa ke tsebo. Ha ba tsebe ditshebeletso, kapa ba sa tsebe moo ditsi di leng teng le hore di fana ka eng?

Tjhehe, ha se ntho e lokileng. Ho nyadisa bana ba sa rataneng ho baka manyalo a bohloko, a senang thabo le kutlwano. Bana ba lokela ho nyala ka lerato eseng qobello.

Tjhe, ha wa nepahala ho qobella batho ho lahla ditumelo tsa moetlo. Ho wa kgoneha ho phela le tumello ya kereke, le meetlo ka kutlwisiso le hlompho.

Ke tla mamela mahlakore kaofela. Ke kgothaletse puisano e hlwekileng. Ke batle tharollo e amohelehang, mme ke kgothaletse le toka bakeng sa kgotso.

Puleng ke lebitso la Sesotho le bolelang motho ya tswalwang pula e na. Lebitso lena le emela bophelo le tlhaho.

Ee, kgwebo ya dijo tsa setso e ka atleha hobane batho ba rata setso. Mmaraka o moholo o teng, mme dijo tsena di phetse bophelo bo botle.

Mmuso o lokela ho laola dikolo tsa ho bolla le ho netefatsa tshireletso ya bana, le boleng ba thuto. Le ha setso se le teng, ho ngodisa le taolo ho thusa ho thibela dikotsi le tahlehelo.

Motswadi a ka be a batla ho ruta ngwana thuto, kapa a sebedisa lebitso ho bontsha boemo ba lelapa, kapa setso.

Lesela la kobo ke la Basotho, le hlaha Lesotho. Le entswe ka mekgwa ya setso ya Afrika, le karolo .

Ke nahana mekgwa ena e bontsha hlompho, kutlwano le bonngwe. E kopanya malapa ka mokgwa wa setso o nang le bohlokwa bo boholo.

Ho rekelwa phahlo tse ntjha ho bontsha hore motho o kene bophelong bo botjha. Phahlo tsa kgale di emela bonyenyane, mme o sa fetile moo.

Ee, marena a ka ba phoso hobane lefatshe la setso ke la morabe. Ha le a lokela ho rekiswa ho ba sa amaneng le motse, ntle le tumellano ya setjhaba.

Fashion-e ena e thusa ka tsela tse itseng, empa ha e rarolle tekatekano ka botlalo. Diphahlo tsa basadi di turu, mme mebala le moralo .

Moetlo wa ho feta ke wa basadi ha ba kena botjheng. O etswa ke basadi ba baholo ba rutang boitshwaro le boikarabelo. Bo ntate ha ba .

Ho bipa masea ke moetlo wa setso o sireletsang leseya ho meya e mebe le dikotsi. O thusa ho boloka bophelo le tshireletso ya lesea.

Ho tswa lebollong ke mohato wa pele wa ho ba monna, empa ho ba monna ya felletseng ho hloka boikarabelo le bohlale bo tswelang pele bophelong.

Ho fapana ha dikereke ho tswa setlong ka calendar-reng le thutong. Empa morero wa keresemese wa tshwana, ho keteka tsoho ya Jeso.

Le ha re buswa ke mmuso wa tokoloho, re ntse re tobane le mathata a tokoloho ya sebele. Jwalo ka tlhekefetso e etsang hore re ikutlwe re le mookodi setjhabeng.

Ee, ho keteka kolobetso ho lokile hobane ho bontsha tumelo le ho amohelwa ke kereke ya hao.